Rihanyo ra vavasati ri na nkoka swinene hikuva vavasati vo tala kumbe swirho swa vavasati swi tala ku khomiwa ngopfu hi vuvabyi naswona vavasati va fanekele ku dyondzisiwa hi ta ku hlayisa swirho swa miri ya vona kumbe hi ta rihanyo hikuva vavasati va tala ku khoma hi vuvabyi bya timfukuzani ta swivelekelo kumbe mfukuzani ya mavele laha swi nga ta va na ntshikelelo eka loko va fanele va tswala vana va nge koti ku mamisa vana va vona kambe van'wani lava nga na mfukuzano ya xivelekelo va nge koti ku tswala vana.

Mhaka yo endla xihlawuhlawu eka vanhu lava va ehleketeleriwa ku va na HIV yi nga herisiwa hi ndlela leyo munhu un'wana na un'wana kumbe kusukela loko vana va ha ri vatsongo va dyondzisiwa hi vuvabyi lebyi naswona va fane va dyondzisiwa ku ri a ku fanelanga ku va na xihlawuhlawu eka vanhu hikuva wun'wana va vabya van'wana a va vabyi fanele ku khomana hi ndlela leyinene hinkwenu na le vakulu va fanele ku dyondzisiwa hi vuvabyi lebyi ku ri na loko munhu a ri na byona u fane se ku khomisiwa ku yini hi hanya na yena kahle hikuva vanhu mhaka leyi ya va dlaya emoyeni van'wana va hetelela va ti dlaya van'wana a va ha hanyi hi ndlela leyinene hi mhaka swona.

Vanhu va nga seketela hi ndlela leyi ku lwisana na mhaka ya xihlawuhlawu xa vatsoniwa xa masungulo va nga endla tidyondzo to dyondzisa vanhu ku ri munhu loko a ri na vutsoniwa a fanekele ku khomiwa njhani kumbe ku hlayisiwa njhani ku endlela leswaku ku nga vi na vuhlawuhlawu eka vanhu, xa vumbirhi swikolo swa vutsoniwa kumbe swa vatsoniwa va fanele ku famba va dyondzisa swikolo swa vanhu lava va nga ri ki na vatsoniwa ku ri loko munhu va n'wi vona na vutsoniwa endyangwini wa ka vona kumbe emugangeni va fanekele ku n'wi khomisa kuyini ku hanya na yena kahle naswona munhu un'wana na un'wana a fanele ku vona munhu un'wana na un'wani hi ndlela ya kahle ku nga ri hi ku u na vutsoniwa.

Xa masungulo loko munhu a khomiwe hi vuvabyi bya gome hi n'wi vona hi ku a nga fambi kahle loko a famba a kula milenge xa vumbirhi hi n'wi vona hi loko a ya ku tsakamiseni a twa ku vava xa vunharhu hi vona hi loko a pfimba swirho swa vavanuna naswona rihanyo ra yena ri va ri nga ri kahle u va a ri kutweni ka kuvava swinene.

Tinxaka ta vuvabyi bya gome ra masungulo i gome ra le ndzeni leri hlaselaka swirho swa le ndzeni ka miri ku fana ni nhloko kumbe swirho swo hefemula, ra vumbirhi gome ra le handle leri ri hlaselaka marhambu kumbe swirho swa le handle ka miri, xa vunharhu i gome ra ra ku hangalaka leri ri hlaselaka swirho hinkwaswo swa miri rin'wani i gome ra ra ku kula hi ku nonoka ku ri ku kula hi ku nonoka ku nga hangalaki hi ku hatlisa.

Mhaka yo tikuma u nwa miri yo ka yi nga ri yona emirini wa wena yi nga endla leswaku u khomiwa hi vuvabyi lebyi u nga ri ki na byona kumbe mirhi leyi yi nga ya hlasela miri wa wena hi ndlela yo ka yi nga ri kahle naswona u nga ha hetelela u va na vuvabyi byo karhi hikokwalaho ko teka mimirhi leyi a wu fanela u nga yi tekangiki emirini wa wena naswona mimirhi yin'wana loko u yi teka nkarhi wo leha yi nga ri yona yi nga ha hetelela u lova.

Ntsengo wa mirhi laha Afrika-Ddzonga wa durha swinene hikuva vanhu vo tala a va fikeleli ku xava mirhi yo karhi kumbe mimirhi leyi lavekaka emirini ya vona ku endla leswaku rihanyo ra vona ri hlayiseka hi minkarhi hinkwayo hikokwalaho ku loko ku ri na ndhawu leyi ku fana na le titliliniki va kumaka mimirhi mahala vanhu va tala kona naswona a hinkwavo lava va yi kumaka mimirhi leyi hikokwalaho ko tala ka vanhu leswi swi endlaka leswaku vanhu vo tala a va fikeleli ku xava mimirhi laha South Africa kumbe laha Afrika-Dzonga hikuva ntsengo wa mimirhi wu durha ngopfu kumbe wu le .

Xitatimende lexi xi ni endla ni ehleketa leswaku hi vantima a hi xitalo va nwa miehleketo yo vo nwa mimirhi yo hunguta ku vilela ku fana ni valungu, hikuva valungu va nwa mimirhi ya swin'wana na swin'wana kufana na loko va vilela va nwa mimirhi yo hunguta ku vilela kambe eka vantima a swi talanga swilo swo tani.

Swilo swa kona hileswaku i tiphurayivhete health care a va tirhisi mfumo ku endla swilo swa vona. Kambe eka ti-public health care i mfumo lowu wu endlaka swilo hinkwaswo, wu sapulayaku hi mimirhi swin'wana na swin'wana leswi endliwaka le kambe eka tiphurayivhete va tiyimela hi voxe.

Swakudya swi nga hunguta switandzhaku swo karhi emirini hi ndlela leyo u fanekele ku dya swakudya swo va na ti-vitamin-i ngopfu, na swo aka miri ku endlela leswaku u nga khomiwi hi vuvabyi emirini wa wena hikuva loko u xota ti-vitamin-i, ti-iron na swin'wana na swin'wana emirini wa wena swi nga hetelela swi ku endla u vabya.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva a hi vanhu hinkwavo va pfumelaka eka swilo swa tin'anga kumbe i swa xintu. Swi ta endla leswaku vanhu va lova hi xitalo hikuva va ta chava ku ya hlangana na tin'anga etitliliniki swilo swa rihanyo na swilo swa xintima kumbe swa xilungu a swi fanelangi swi hlanganisiwa.

Khombo leri nga ta va kona eka ku tirhisa mirhi yo tlula mpimo eka vuvabyi bya vuvabyi bya Dementia i i ku swi nga hetelela swi endla leswaku munhu a nga ha vi kahle emirini leswi swi nga ta endla leswaku a gqina a lova.

Swiyimo leswi va hlanganaka na swona vatsoniwa loko swi ta eka timhaka to va fikelela vukorhokeri bya kahle, i ku ri vatsoniwa va hlawuriwa emugangeni kumbe kun'wana na kun'wana laha va fambaka kona naswona a va tekeriwi enhlokweni masiku hinkwawo ku na xihlawuhlawu eka rixaka.

Nseketelo lowu ndyangu wu nga ta wu endla loko munhu a sungula mirhi yo tshungula ntshikelelo wa miehleketo or ya mianakanyo, hileswaku va fanele ku n'wi khoma hi ndlela ya kahle va n'wi tsundzuxa leswi swi n'wi tsakisaka ku ri mianakanyo ya yena yi ta tshama yi ri hi ndlela ya kahle, a ta kota ku sungula mimirhi ya yena kahle kumbe a nwa mimirhi ya yena kahle ku nga vi na leswi swi n'wi phazamisaka.

Hi leswaku loko wo ze u sungula ku nwa mirhi yo hunguta ku vilela swi gqina swi tshama endzeni ka wena enyameni ya wena, minkarhi hinkwayo loko u ri na ku vilela ho fanele ku teka mimirhi leyi ku ri ku vilela loko u nga na kona ku ta hunguteka naswona loko u nga nwi mimirhi leyi swi ta endla leswaku swi ya swi nyanya.

Hi hi ntolovelo swi teka tiawara kumbe awara ku kombisa mbuyelo wo mirhi leyi u nga yi nwa yi hunguta ku vilela yi le ku tirheni emirini wa wena.

Ndzi nga kombela vamakhelwani wa mina leswaku va kota ku n'wi heleketa eswibedhlele hikuva minkarhi yin'wani tiambulense wa fowunela yi hetelela yi nga fiki laha u va ka u ri kona, kumbe loko wa ha yimela vona swi nga teka nkarhi i vutomi bya munhu byi hetelela byi byi lahleka. Kambe ndzi nga kombela va makhelwani kumbe loyi a nga na movha ku ri hi n'wi heleketa exibedhlele.

Titliliniki leti ta rihanyo leti fambafambaka ti nga antswisa, i nhlayo ya wa rihanyo va le makaya hi ndlela leyo vanhu lava va nga fikeleliki ku ya etitliliniki, ku fana na titliliniki leti ti nga le kule va nga kota ku fikelela eka titliliniki leto fambafamba va kuma ku pfuniwa kona.

I mhaka leyi ya Home Based Care ni vona yi fanerile eka vadyuhari na vatsoniwa, hikuva vadyuhari va hetelela va nga ha swi koti ku ti endlela swilo kambe loko ku ri na munhu wo va pfuna va kota ku a va pfuna va endla leswi va faneleke ku swi endla, ku va dyisa ku va hlambisa na vatsoniwa van'wana a va koti ku ti endlela swilo, kambe loko ku ri na wo va pfuna va hetelela va hlayiseka hi minkarhi hinkwayo.

Mfumo wu nga endla leswaku ku va na tindlela to va kota ku pfuneka ha tona vanhu lava va ku va na i ntshikelelo wa mianakanyo, hi ndlela leyo va fanele ku va nyika eswitirhisiwa leswi va nga ta swi tirhisa ku ri va tshama va hlayisekile hi minkarhi hinkwayo, naswona ku va ku ri na vanhu lava va pfunetaka eka vanhu lava.

Ntshikelelo ya mianakanyo wu nga hela hi woxe hi ndlela leyo, vanhu lava va nga le kusuhi na munhu loyi a nga na ntshikelelo ya mianakanyo va hlayisa munhu wa vona, va n'wi endlela leswi swi lavekaka. Swi nga endla leswaku mianakanyo ya yena yi tshungula ku anakanya hi ndlela leyinene. Naswona mimirhi na yona yi nga pfuneta kambe a hi nkarhi hinkwayo.

Ina a ndzi ta tiyimisela ku nwa mirhi leyi yo hunguta ntshikelelo ya mianakanyo, hikuva minkarhi yin'wani mirhi leyi ya swi kota ku hunguta kumbe ku pfuneta emianakanyweni.

Nkayivelo wa vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri ndzi vona wu nga lulamanga hikuva vavabyi a va koti ku pfuneka hinkwavo kumbe hi xitalo hikuva ku va nga ri na vanhu vo tirha kumbe ku pfuneta evuvabyini. A swi lulamanga hikuva vanhu vo tala va nga gqina va lahlekeriwa hi vutomi hikokwalaho ko pfumala vanhu vo va pfuna eka vuvabyi lebyi va nga na byona.

Vanhu lava dyuhaleke va nga dyondzisiwa hi ku va kombisa switandzhaku swa mirhi, va kombisa ku ri mirhi ya so so na so a yi fanelangi ku tekiwa hi ndlela leyi kumbe yi fanele ku tekiwa hi ndlela ya so, ku kotisa ku rihanyo ra vona ri va kahle ku nga vi na switandzhaku.

Vahlayisi va nga endla leswaku mirhi yin'wana na yin'wani va yi paka ku ya hi leswi fanelaka ku nwisiwa xiswona ku ri vanhu lava va nga na vuvabyi bya Dimentia va kota ku nwa mirhi hi ndlela ya kahle.

Hikuva etindhawini ta le makaya vanhu va tele ngopfu, naswona va teka ngopfu mimirhi leswi swi endlaka leswaku switoko swi swi va swi xota etindhawini ta le makaya. Naswona swi hlwela ku fika etindhawini ta le makaya hikuva tindhawu tin'wani ti le kule, ti-transport a ti koti ku fikelela hi ndlela ya kahle loko ti yisa mimirhi.